Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tshwanetse wa reka voucher o e tsenye ga o fetsa o kgona go tshameka motshameko o o ratang mo inthaneteng, mme gape o tshwanetse wa nna le Wi-Fi go e golagana mo phone-u ya gago mme metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke Aviator, Ludo.

Metshameko ya ileketeroniki e na le dikotsi tse dintsi thata tse e leng gore batshameki ba teng ga e se ba itemogele dikotsi tsa teng e ba fedisa maatla, mme ya ba gobatsa gape e ba tsenya le bokoa. Mme ba tshwanetse go nna ba ba fokotse gore ba tshameke metshameko eo thata ba dule ba e tshameke ka matsatsi.

Dikgwetlho tse dintsi tse motho a ka kopana le tsone fa a dira motshameko o a o ratang go ka itirela letseno a ka tswa a latlhelwa fela ke madi fa a tshameka motshameko o o, mme gape a ka tswa a seke a winner mo motshamekong o ka be a go tshameka.

O ka tshameka motshameko wa le Ludo, Ludo ke motshameko wa ma-dice, mme gape o ka tshameka le motshameko wa Aviator mme gape o ka tshameka le motshameko wa go taboga.

Ee go fokoditse thata fela go tshameka ka namana metshameko, mo nakong ya gompieno o ka se fitlhele batho ba le kwa ntle ba re ba tshameka o ka fitlhela batho ba le mo megaleng ya bone ba tshameka metshameko e e farologaneng.

Batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke kgatlhego mo motshamekong wa kerikete, jaaka o bona go na le tshameko e e mentšha e tseneng batho ga ba sa tlhole ba kgatlhegela kerikete jaaka pele.

Dikgwetlho tse bašwa ba ka rotloediwa ka tsone ke gore ba se tshameke metshameko e e sa siamang nako le nako, mme ba tshwanetse go tlhopha metshameko e mosiametseng e e sa tswang mo tseleng.

Ke nagana gore go thusa thata ka gonne ga go tlhole dikgogakgogano magareng ga badirimmogo, mme ga gona dithogano magareng ga badirimmogo.

Selo se ke ikentshang bodutu ka sone ke se dira di ura di le pedi, mme ke se dira tsatsi le letsatsi fa ke feditse mmereko otlhe wa mo lelapeng.

Puso e fa bašwa tšhono, mme ebile e tsaya le bašwa ba ba naleng kgatlhegelong mo go tsa metshameko le ba ba nang le bokgoni.

Ke motshameko wa kgati wa go tlola ka mokgwa o farologaneng, mme ke o tsentse mo lenaneong la go dira dilo tse ke di batlang gonne ke batla go ithuta go tshameka kgati go tlola ka mokgwa o farologaneng jaaka batho tlhole ba dira.

Batshameki ba tshwanetse go dula ba tlhokomele mebele ya bone gore ba dule ba itekanetse ka dinako tsotlhe, mme fa motshameki a sa itekanela a ka nna kotsi mo go ene le mo batshameking ba bangwe mme a ka senya lenaneo la go tshameka.